Lokhu kubandakanya izinsiza zama-ambulensi zikahulumeni nezizimele kanye nezikhungo ezikhethekile zokuhlenga. Izikhathi zokuphendula ngamandla kungahlukana kuye ngobucayi besigameko kanye nezinsiza ezikhona. Ukuxhumana okuphumelelayo nabaphenduli, kanye nabahlinzeki bokunakekelwa kwezempilo kubaluleke ekunakekelweni kwesiguli okuphephile nokusebenzayo. Amasu ahlanganisa ukulalela ngenkuthalo, ukuxhumana ngamazwi okucacile nokufinqiwe ekusentshenzisweni izinkomba ezingezona ezomlomo kanye nokusungula izinqubo zokushintshishintshana ngolwazi ukwakha ubuhlobo nokwethembana. Ukuqaphela ukwehluka kwamasiko, nokuzijwayeza ukuzwelana nokho kubalulekile.

Ukwenza ngcono ukufinyelela ekunakekelweni kwezempilo ezindaweni zasemakhaya amasu kufanele agxile kwezempilo ngocingo abasebenzi bezempilo bomphakathi, imitholampilo engomahambanendlwana kanye nokuthuthukiswa kwengqalasizinda. Ukwengeza ukugqugquzela uchwepheshe bezokunakekelwa kwezempilo ukuthi basebenze ezindaweni zasemakhaya kanye nokuthuthukisa ukufunda ngezempilo kubalulekile.

Njengomhlengekazi wesikole uma umfundi ebonakala ecindezelekile futhi ekhathazekile, isinyathelo sokuqala siwukwenza indawo ephephile neselekelelayo ukuze azwakalise ukukhathazeka kwakhe. Ungabe usuhlola isimo sabo somzwelo ngokubheka imibuzo evulekile kanye nokusebenzisa amathuluzi ajwayelekile uma kufanele. Kubalulekile ukuqiniseka umfundi ukuthi imizwa yakhe ilungile futhi unikeze ukwesekwa okufanele kanye nezinsiza.

UThabo ngeke akwazi ukuhlukanisa phakathi komkhuhlane ne-COVID-19 ngezimpawu zodwa ngoba izimpawu nezimpawu eziningi ziyefana. UThabo kudingeka enze ukuhlolwa ukuze kuqinisekiswe ukuxilongwa ukuba nochwepheshe wezokwelapha ophethe ukuhlolwa okuthola kokubili umkhuhlane kanye ne-COVID-19. Kuvumelana ukuthi uhlonzwe futhi welashwe igciwane elithile onalo ngokushesha okukhulu.

Kufanele bahole imali engango-five thousand ngenyanga ngoba sebe abantu abadala abanezifo abahamba imitholampilo nezibhedlela ngayo le mali yokuguga. Futhi kuyadingeka ukuthi baphinde bathenge ukudla ngayo le mali. Baphinde bakhokhele nemishwalensi efana nomasingcwabisane.

Ngokuqeqeshwa kwezicishamlilo ngokuvamile kugxile ekucindezelweni komlilo amasu okutakula kanye nokusabela kwezinto eziyingozi. Kuyilapho ukuqeqeshwa kwamaphoyisa kugcizelela ukuqiniswa komthetho uphenyo lobugebengu nokusebenzisana nomphakathi. Izikhungo zokuqeqesha ze-EMT mayelana nokunakekelwa kwezempilo okuphuthumayo kanye nokuthutha kweziguli. Bobathathu ubungcweti badinga ukuqina ngokomzimba kodwa izicishamlilo ngokuvamile zidinga izidingo eziqinile zomzimba ngenxa yesimo zomsebenzi. Nakuba ezinye izicishamlilo nazo siqeqeshwe ama-EMT futhi amanye amaphoyisa angathola ukuqeqeshwa okusekelwa kwezokwelapha olugxilwe kakhulu ekuqeqeshweni kwehluka kakhulu kuyo yonke le misebenzi.

Izikhungo zokunakekelwa kwezempilo zingaqinisekisa ukuxhumana okufanele neziguli ezinenkinga yokuzwa ngokusebenzisa inhlanganisela yamasu ahlanganisa nokwenza kahle imvelo, ukusebenzisa izinto ezisizayo nokusebenzisa amasu okuxhumana aphumelelayo. Lawa masu kufanele enziwe afanele izidingo nezifiso zesiguli ngasinye futhi angase ahlanganise inhlanganisela yezindlela zokuxhumana ezibonwayo ezizwakalayo nezibhaliwe.

Kufanele ahlale ekhaya kude nabanye kodwa uma kufanele ahambe agqoke imaski futhi ahlale amaviki ayi-six kusuka kwabanye. Aqale enze uhlelo lokuthi uzokwenza njani uma ethola ukuthi u-positive ngoba uzodinga ukuhlala ekhaya izinsuku eziwutheni. Ngenkathi esalinde umphumela wakhe wokuhlola acabange ngawonke umuntu oke wabakhona kamuva nje. Lokhu kuzoba ulwazi olubalulekile olunganikeza abasebenzi bezempilo uma ukuhlolwa ku-positive. Agade izimpawu zakhe uma ziba ezimbi kakhulu, axhumane nomhlinzeki wakhe wokunakekelwa kwezempilo abatshele ukuthi uhlolelwe i-COVID nine.

Mkhulu uNdlovu ukuze ufake isicelo sesibonelelo sikahulumeni impesheni yabadala uzodinga ukuthi unikeze lamaphepha alandelayo umazisi wakho one-barcode onezinhlamvu engu-thirteen, ubufakazi besimo somshado uma bukhona, ubufakazi bendawo yokuhlala, ubufakazi beholo kanye nempahla kanye nobufakazi banoma iyiphi impesheni yangasese. Kuzodingeka futhi ukuthi ugcwalise ifomu lesicelo phambi kwezikhulu sakwa-SASSA.

Lapho umtholampilo wasemaphandleni ukuntula imishanguzo ye-HIV abasebenzi bezempilo bangasebenzisa amasu amaningi ukunciphisa umthelela ezigulini okuhlanganisa ukubeka phambili iziguli, ukuhlola ezinye izindlela zokwelashwa kanye nokunikeza ukwelulekwa nokusekelwa. Bangakwazi futhi ukusiza abasebenzi bezempilo bomphakathi ukuze bathole ukwesekwa, bahlole izinketho ezifana namakilabhu ukubambelela futhi basebenze nohlelo olubanzi lokunakekelwa kwezempilo ukuze kubhekwane nokushoda.

Ngesikhathi sokugula abantu abanokukhubazeka kokubona badinga ukufinyelela ezinhlobonhlobo zezinsiza zokwesekwa komphakathi, ngokuhlanganisa nosizo olungokoqobo, ukusekelwa ngokomzwelo nolwazi olwakhelwe izidingo zabo ezithile. Lokhu kungabandakanya usizo ngemisebenzi yansukuzonke ukufinyelela ekusekelweni ngokomzwelo nangokwengqondo, kanye nezinsiza zokuzulazula ngokugula kwabo kuyilapho belawula ukukhubazeka kwabo kokubona.